Ngizizwa ngidangala kakhulu ngenani lama-potholes emgwaqeni. Okuyimigodi phela lena elimaza iy'moto uma iy'moto zihamba, ngoba phela kakhulukazi iy'moto ey'ncane ziyalimala kakhulu yiyo le migodi eba semgwaqeni. Okwenza ukuthi iy'moto zifune ukukhandwa njalo zigcineke sezinye seziba namaphathi noma iy'nhlangothi ezinge yizo ezu-orijinali noma ey'qondile zemoto. Okwenza ukuthi-ke zifake amaphathi angesiwo aqinile, iy'gcine sey'dala ney'ngozi.

Imizwa enginayo ngale simo, imizwa ebuhlungu kakhulu edinga kona ukuthi siyidlulise kumkhandlu ukuze umkhandlu ubone ukubaluleka kokuvalwa kwale migodi ngoba phela sekuze kulimala abantu, sekuze kuphela abantu ngayo le migodi okumele umkhandlu noma abaphethe umasipala bakuqonde ukuthi le migodi ibalulekile ukuba mayivaleke.

Imbangela enkulu yokubambezeleka kwey'timela kuba ukwebiwa kwamakhebuli kagesi ahambisa ugesi ezitimeleni. Lokhu-ke kwenziwa yikuthi kutshontshwa kwale khebuli bese iyodayiswa ezikirebhu yadi, lapho phela kudayiswa khona insimbi kanjalo kutholwe imali. Ukubambezeleka-ke yikho okudala nokuthi ney'timela iy'gcine sey'ngasahambi ngendlela efanele ey'ndaweni ey'ningi. Okudala-ke ney'ngozi ngoba phela lokhu kungadala nokuthi iy'timela ziginqike. Kubalulekile-ke ukuthi-ke umphakathi uyivikele iy'ngqalasizinda zey'timela zendawo.

Kwangibambezela kakhulu ukuhamba ngebhasi elafela endleleni ngoba ngokujwayelekile uma uyeThekwini usuka ezweni laseJozini kuye kube mhlawumbe amahora ayisikhombisa, koda-ke uma selifile ibhasi kungagcina amahora mhlawumbe eseya kwesishiyagalolunye, okwenza ukuthi usuku lonke wena uhlale emgwaqeni. Nokwenza ufike ngesikhathi esevile kosilindele lapho obuya khona. Lokhu-ke kwangidalela inkinga ngoba ngafika sekusebusuku ngangay'thola ney'moto zokuhamba. Kwagcina sekuphoqeleka ukuba ngilale egaraji, ngize ngigibele ngakusasa.

Uma ukugibela kubiza kakhulu kwa-Bolt kanye nakwa-Uber, lokho kwenza amakhasimende abe mnkantshubomvu ekusebenziseni lezi moto. Lokhu-ke kwenza ukuthi amakhasimende abuyele khona ematekisini, ayosebenzisa wona ngoba phela uma kubiza ngapha kwa-Uber nakwa-Bolt, kwenza amakhasimende angabe esaba nakho ukuba mkantshubomvu ngokusebenzisa lezi moto, ngoba phela asuke ebalekela kona ukuthi azokhokha kakhulu.

Kulo mhlangano ngingathanda ukubuzisisa noma ukuqonda ukuthi kungabe kufanele yini ukuthi iy'timela ziminyane noma iy'timela zingabi nayo indlela ecacile yokuhamba. Olokhu-ke ngabe kunesidingoni sokuthi kwenzeke, ngoba phela iy'timela kumele ukuhamba ngesikhathi ukuze zingabi nakho ukuminyana, ukuze kungabi nakho futhi ukuthi iy'timela iy'gcine sey'limaza ngokuthi phela seziningi kakhulu emzileni owodwa.

Isikhathi eside engike ngasihamba ngebhasi kwaku ukusuka eJozini ngiya eThekwini. Ukudlulisa-ke lokhu ngangisizwa umakhalekhukhwini ngoba ngangilokhu ngicofa wona, kanye nemidlalo-ke kanjalo nemiculo engangilalela khona efonini kwenzeke phela ukuthi kudlulise isikhathi sokuthi ngingezwa uhambo ukuthi lude kakhulu.

Kufanele izakhamuzi iy'nxeshezelwe ngoba phela uma kulimala imoto ilinyazwa umgwaqo, kumele phela uhulumeni abone ukuthi isidingo sokuthi awukhande lowo mgwaqo ngokuthi akhande lezo y'moto ey'limalayo iy'limazwa yiwo umgwaqo ngoba phela usuke ungay'celelanga ukuthi imoto iphoseke emgodini osemgwaqeni.

I-Rea vaya uhlelo lwamabhasi olungaphansi kwedolobha iGoli, olukhandelwe ukuthi luzungeze iy'ndawo ey'hambela ey'sondelene neGoli. Kanjalo lukwazi ukukuthatha likubeke nasemalokishini azungeze iGoli. Uhlelo-ke lolu-ke olakhandwa uhulumeni lokuthi lulekelele abavakashi ukuthi bahambe, bakwazi nokubona iGoli ngendlela efanele.

Ngake ngaba nayo inkinga ngisebenzisa u-Bolt. Lapho khona engathi ngisemotweni kwangena izigebengu zisho ukuqeda ngokusithuza phakathi emotweni. Lokhu-ke koda-ke kwakungaphezu komsebenzi womshayeli wemoto ngoba phela kwakungesiye owayey'celele ukuthi ngithi uma ngingena bese ngingena kanye ney'gebengu zisikhuthuze.

Indlela-ke elungile, nefanele yokubamba isiteleka samatekisi ukuthi-ke abosomatekisi, okungcono bengawuthuthi umphakathi, hhayi ukuthi bavale imigwaqo lapho khona okuhamba wonke umuntu. Uma-ke bengawuthuthi umphakathi basuke libonakala ilaka labo nokubaluleka kwabo njengobashayeli bamatekisi. Bengezofaka engozini abagibeli, bengezofaka futhi engozini abasebenzisa wona phela umgwaqo.